Ke motho ya ratang dipapadi haholo, empa ha ele hore hona le meputso ho lokela hore ke be le moputso o tlang ho nna. Ka hobane ke tla be ke nkile karolo papading. Nka se thabele ho nka karolo, empa be ke sa fumane letho. Ka hoo, seo se kang dula ha bohloko. Ho ka mpa ha eba le moputso wa ka le o yang sekolong seo se kaba betere haholo.

Re le setjhaba re lokela ho tshehetsana ka nako tsohle. Ho sa kgathalatsehe hore ke dipapadi tsa banna kapa tsa basadi. Ha hona le dipapadi tsa basadi re lokela ho ba tshehetsa ka nako tsohle. Ka hobane ha tshehetso e le teng, ho ba bobebe hore ba hape dipapadi. Empa ha tshehetso e le siko dipapading, dibapadi dia nyahama papading. Ka hoo, ha re tshehetseng dipapadi tsa basadi jwalo ka tsa banna ho se be le kgethollo.

Ee, ke dumellana le se. Ka hobane disebediswa tsa sebele dihlopha dibapadi ka tsela tse ngata tse fapaneng. Sena se etsa hore di bapadi di be tjhatsi ka hara papadi. Sebapadi ka seng se tla hopola seo se se rutiweng kwetlisong. Ho hloka ha di sebediswa ho etsa hore dibapadi di seke tsa ba tjhatsi ka papading. Ka hobane ha ba le ka papading, ba hopola seo ba se rutuweng kwetlisong. Mme ha disebediswa di shota ba keke ba hopola dintho tse ngata.

Dintlha tse bohlokwa tsa boithlakiso ba mmele ke hore ha ho bobebe hore motho a be le bothata ba ditho tsa mmele. Boithlakiso ba mmele bo thusa pelo ho sebetsa ka tsela e tshwanetseng. Mme sena se hlalosa hore motho a ka se be le bothata ba pelo ha mmele o hlakileng. Phallo ya madi e sebetsa ka tsela e tshwanetseng ho mmele wa motho o hlakile. Sena se bolela hore motho a ka sebe le phallo ya madi e hodimo ha mmele o hlakile. Boitlhakiso ba mmele bo thusa le masapo a mmele hore a tiee mme motho a ka qoba ho robeha ha masapo. Boitlhakiso ba mmele bo thusa le ka hore motho a robale hantle.

Mampudi dipapading ke motho ya etsang ka hohle hohle ho ba mohlodi papading. Mampudi papading o na le bokgoni ba hore a etse matsapa a hore e be mohlodi papading ka nako tsohle, ka ho sebetsa ka thata le ho lebisa monahano wa hae ka papading. Sena se bolela hore o be mampodi papading tlameile o seke wa nahana ka dintho tseo di seng ka hara papadi. Motho e mong le mong o na le bokgoni ba hoba mampudi papading, empa ho hloka motho a sebedise kelello le monahano wa hae ka nako tsohle.

Ee, ke nnete ka hobane maphelo a bona a hlahella marang-rang ka nako tsohle. Dintho tseo ba di etsang le dintho tseo ba nang le tsona. Sena ke sona se etsang hore e be di-influencer tsa batho ka ho tseba dintho tse itseng ka bona.